Boemo jwa kopo dibanka di batla go netefatsa gore kopo e tsamaelana le maemo a molao le melao ya puso kgotsa dithulaganyo tsa porojeke ya karata ya sekolo, go seka-sekwa gore kopo e tletse dikopo tsotlhe tse di tlhokegang jaaka ditokomane tsa botshelo ditshupetso le tshedimosetso e e maleba.

Matseno a dikarata tsa sekolo, sekoloto sa di ngwaga, a o tshwanetse go duela sekoloto sa dingwaga . Go akaretsa go rekisa, go tsaya madi a ntle kgotsa go fetisa madi. Dikgwebo tsa go dirisa dikarata, dikgwebo tsa go tlhola mekgwa ya sekoloto jalo ka go se duelele nako le ditshenyegelo tse dingwe.

Go supa bokgoni jwa gago jwa go duela dikoloto fa o na le hisitori e botoka ya go adima madi ka nako le go duela sekoloto se bo se adimang, dibanka di tla bona gore o setse o nale bokgoni jwa go duela sekoloto ka nako. Seno se oketsa monyetla wa go amogela karata ya sekoloto ka maemo a matlhagatlhaga.

Go tlatsa tshedimosetso ka phoso kgotsa go se fe tshedimosetso e e feletseng. Go tlatsa data e e sa nepegang kgotsa go tlhoka dikarolo tsa botlhokwa mo kopong go ka dira gore kopo ya gago e ganediwe.

Go ditshenyegelo tsotlhe tse o tla di duelang melawana e ruta ka ditshenyegelo tse di farologaneng tse di amanang le karata, jaaka sekoloto sa dingwaga dikgwebo tsa go dirisa karata dikoloto tsa go tlola nako ya go duela le melao ya kgolagano fa o tlhaloganya ditshenyegelo tseno, o ka itshokela madi a o ka se a tlhokega o be o kgona go rulaganya madi a gago sentle.

Ee, go na le kitso ka tsa madi le go ithuta ka tsone go ka thusa batho thata fa ba batla karata ya sekoloto, a re lebelela seno ka botlalo nngwe go tlhaloganya melawana ya sekoloto, batho ba ba nang le kitso ya tsa madi ba ka tlhaloganya tšhelete ya di khumanego, ke eng fa go le botlhokwa go itse gore e kwa godimo e ka dira gore sekoloto se nne se se botlhoko go se duela.

dilo tse di molemo ka overdraft nngwe thuso ya nako e khutshwane, e ka thusa fa o tlhoka madi ka ponyo ya leitlho jaaka go reka dijo kgotsa go duela dilwana pele letsatsi le tuelo ga o tlhoke tshegetso. Overdraft ga e tlhokisi gore o nne ya sengwe go e sireletsa e fa e le mofuta wa sekoloto, e le gaufi le madi fa o amogela tuelo ya gago mo account-ong e tswa fela ya phimola overdraft-e ga o tlhoke go duela ka tsela e nngwe.